Amathikithi ngoba usuyakwazi ukuthi uwathenge esitolo noma uwathenge efonini, sekulula kabi sekulula kulula kakhulu kakhulu.

Bekuzoseyiva kakhulu kuyenze ukuthi singabhadali inani elikhulu so, yazini bebezoba i-idea e-right leyo.

Hayi mina ngibona ungathi bayadliwa la bantu laba abaphatha iy'mpahla ngoba nje kokunye bababhadalela into abangayazi nje angiyiboni inesidingo.

Eyi futhi nje uma ngingahlangana nje nalokho kungaba buhlungu, ngakhathazeka nalokho ngiphinde futhi ngimele indiza e-right, ezokwazi ukuthi inele wonke imithwalo wami ngamosheki umoya.

Ukuthi angakhathazeki ubaba uMdletshe ukuthi athathe izinto zakhe ukuthi adilivele abanye abantu ayishaye kubo ey'tolo uyakwazi ukuthi ufake iy'nto zakho ey'tolo uwazi ukuthi uyazi ukuthi uphephile, umuntu uthola izinto zakhe ngokushesha and safe.

Khathaza ukubambezeleka kwebhasi ngoba sinokubambezela, sibambezelwa ithrafikhi weh-eh hhayi cha lona shemu alikwazi ukuthi lisheshe ngoba likhulu and malishesha lingaze lenze ingozi. So, kufanele ukuthi mawugibele ibhasi ubeke umoya phansi.

Ukuthi ngiphume ngomunye umzila lo engeke ngikwazi ukuthi ngiwukhokhele ephaketheni lami ngaphuma ngomunye umzila lo o-right nawo onganankinga.

Ukuthi ngiseyive ukuthi ngabhadali i-e-toll into engayenza ngatshela amakhasimende wami ukuthi ngizowafakela izimpahla zabo ukuze ngiseyive ngoba i-e-toll ayi cha iyadla uma unezimpahla eziningi, manje leku kusenzele ukuthi siyiseyive kakhulu.

Amabhasi engiwasebenzisayo hhayi cha, hhayi number ones ukuhlanzeka kwakhona ah kuphezulu, ah kuphezulu ngikupha nine out of ten hhayi cha kuhlanzekile ngisho nomshayeli wakhona oshayela ibhasi ayi cha usiphatha kahle singabagibeli.

Imithwalo ehamba ngesitimela ayi cha kuhle ngoba uzithola ngesikhathi kuyashesha akuna-e-toll oyibhadalayo awubhadali izinto eziningi kuhamba kahle, mina I prefer naye that's my second option.

Ukuthi zazi ukuthi iy'dingo zomphakathi nokuthi zikwazi ukuthi zifinyelela kanjani emphakathini ukuze zithole idingo zazo okuningi anginako.

Bangawadizayina bawenze ama-pamphlets amahle achazayo kuze nanoma uyisithuli noma ungakakwazi ukufunda nge-drawing ukwazi ukuthi le-pamphlet le isho ukuthini.

Iveni yokuthi ithuthe izinto zesonto. Abantu abafuna inani eliphansi ya abafuna inani eliphansi ukuthi zifinyelele esontweni.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ungakhokhi kakhulu ngoba kuthatha isikhathi noma ungafiki ngesikhathi indleko zakho ziba ngaphezu so, manje ukuthi kuthi ugweme lokho, ukuthi nje ufike eli ngesikhathi.

Ngoba banokusiza abantu uma beshonele kodwa weh bayakukhokhisa kakhulu iy'ndleko zakhona ziningi esigibela njalo iy'ndleko zalaba abanye abathatha amathriphu ya, ama-discount bapha ingane zesikolo.

Ungabona kahle ukuthi abagibeli noma abantu abafuna ibhizinisi yami ngaba-charge-a kanjani, ukuthi ngaba-charge-i inani eliphezulu ukuthi ngiye ukuthi like ngibone ukuthi angidleki kakhulu nebhizinisi yami nayo i-right na.

Ama-mini Quantum ukuthi abantu babe-right, babe-right emsebenzini abantu abadala sibathathe kahle ukuthi babe safe ukuthi sibabekele angithi khona abanye abangakwazi ukuhamba kumele bayifile comfortable.

Kodwa mina I prefer ukuthi sisebenzise i-train noma amaveni noma amanqola wokuthatha iy'mpahla.

Izinselela ezinkulu kungaba ukuthi uma ngabe umuntu ufake iy'mpahla eziningi elolini, uma kuney'mpahla ey'ningi elolini lizoku-charger kakhulu so ukuthi ukuze iy'nselelo zingabi phezulu njalo ukuthi imithwalo ingabi miningi ungahambi ngemithwalo eminingi.